Malome ke abuti wa mme wa hao. Rakgadi ke abuti wa ntate wa hao.

Ha ke bone ho le bohlokwa ho apara mebalabala hobane hangata ha fela o ile ho lo tshehetsa motho a hlahetsweng ke bohloko ke yona ntho e bohlokwa mebala ha ke bone e le bohlokwa hakalo.

E bohlokwa haholo ho boloka puo tsa rona hobane meloko e latelang e lokela ho tseba puo le hore le tswa kae le ya hokae.

Ke na le tanka ya ho boloka metsi.

Molao o lokela ho sireletsa bohle ba amehang. Motho ya nang le tokelo ya setsha ke motho a teng willing.

Dijo tsa setso di re hopotsa moetlo mme di phewa ka mollo fatshe.

Re ka ipapatsa ka mekgwa e fapafapaneng.

Re lokela ho theha menyetla ya mesebetsi hore batho ba be le lekeno.

Ho ne ho le monate moketeng wa lenyalo re apere diyanamarena tsa rona mme ho binwa dijo e le mantlentsentlentse tse kang bohobe, le nama le meroho le ditholwana. Ho le monate haholo bo malome ba le teng.

Re kgona ho buwa Sesotho, Setswana, Sepedi se Zulu le English.

Mmino wa jwale o ntse o na le talente le boqapi jwalo ka wa kgale. Empa ho se ho fetotswe di letswa le disebediswa tsa technology.

Mona ha o nyala mosadi ho bolela hore re kopanela tsohle tse kang dikoloto thepa le leruo ka ho lekana.

Ho bipa lesea ke ntho e nepahetseng hobane ke karolo ya rona ya moetlo.

E nka sola bophelo ba ditoropong hobane ditoropong ho phela mefuta e mengata ya batho mme le meetlo ke e fapaneng.

Mme ke batla ho etsa phabadimo mme ke dintho di feng tseo ke tlamehang ho di reka, mme ke tlameha ho etsa jwang ha ke batla ho phethisa seo?

Baetapele ba lebollo ba ya mophatong le bona mme ba ithuta moo ha ba qeta ba fetisetsa tsebo eo ba e fumaneng moo ho bana ba bona, mme ha ho na setifikeiti moo.

Ha ngwana a hlaha o lokela ho rewa lebitso mme o tla mme wa hae o tla dula ka tlung. Matsatsi a fetang a leshome a beuwe setswetse mme ho kena batho ba bomme feela ka moo.

Eya, lelapeng la heso ho ntse ho tshelwa mobu ka tatallano jwalo mme motho a etelang ya pele ke motho ya moholo ya tsebang ka nalane ya malapa le tatelano ya bona.